Morogo wa thepe, morogo wa dinawa, morogo wa mokopu le spinach.

Go botlhokwa go jala maungo a a jaaka diapole kgotsa dipanana ka gore ke maungo a tsenyang di agammele mo mmeleng gape o ka ipulela kgwebo wa di rekisa.

Go jala merogo e jaaka ditamati, o bula diforo mo mmung wa gago wa tsenya peo ya gago ya tamati, o e jala mo go tlhabelang letsatsi fo teng, wa e tlhokomela ka go e nosetsa ka metsi letsatsi le letsatsi, fa setse e itekanetse gore e ka rojwa o tla bona ka gore e fetole mmala le gore e tiile sentle na.

O jala peo ya gago mo mmung, go tloga foo o bo o e tlhokomela dikgwedi di ka nna eighteen, morago ga moo ga setse e thuntse ya rojwa ga e fetsa go rojwa e a omisiwa go fitlhela e be fetola mmala e nna khibidu go tloga foo e setse e siametse gore e ka diriwa rooibos.

Go ja rooibos go thusa ka go tiisa masole a mmele, go ja rooibos gape go thusa le ka go dira gore mmele relax-e o kgone go robala boroko bosigo, go thusa ka gore o laole maemo a sukiri mo mmeleng, go thusa le ka go laola maemo a mafura mo mmeleng, go thusa gape le ka go laola maemo a high blood pressure.

Dikgwetlho tse di lebaganeng le balemi ba rooibos-e ke phetogo ya maemo a legodimo go tshwana le mogote o montsi kgotsa tlhokego ya pula.

Dikgwetlho tse dikgolo tse di lebaganeng le balemirui ba maungo ke one maemo a le godimo a a tshwanang le tlhokego ya pula kgotsa mogote o montsi kgotsa phetogo ya mmu.

Ditsela tse dingwe tsa go dirisa maungo e ka nna go tsenya tatso e nngwe mo dijong go tshwana le metogo go tshwana le go dira dino fa o fetsa o bo o tsenya tatso ya maungo mo dinong tseo.

Dingwe tsa maungo a jalwang le go jewa thata e ka nna morula kgotsa watermelon ka gonne ke maungo a igolelang kwa ntle ga tlhokego ya go tlhokomelwa ke batho, ke maungo a igolelang fa mmu o nonotlegile, fa pula ena sentle le letsatsi le le teng sentle. Ke maungo a igolelang jaanong ke maungo a batho ba kgonang go wa bona ba wa fitlhele ba wa je sentle ka gonne a igolela.

Merogo e e lengwang le go jewa thata mo lefatsheng emengwe ya tsone ke khabitšhe, spinach-e, lettuce ka gonne ke merogo e e nang le dikotla tse dintsi ebile e kgona le go thusa go aga masole a mmele gape le batho ba kgona gore ba e leme mo dintlong tsa bone.

Dithoro le mabele di nale seabe se se ntsi mo dithulaganyong tsa dijo tsa segompieno ka gonne batho ba kgona go dira papa, ba kgona go dira metogo ebile ba kgona le go dira le bojalwa ba seTswana.

Ee wine farming ke nngwe ya dijalo tse di jalwang gore ba tlo kgona go ritela wine.

Dilo tse botlhokwa go ka itshimololela tshingwana mo lelapeng ditshwana le gore o nne le sebaka se o ka bulang dijalo mo sona, go tlhokega metsi, go tlhokega bodulo bo bo nang le letsatsi, go tlhokega manyora, go tlhokega le pula.

Go lemiwa ga rooibos go thusa ka gore go neele go tsenye dikotla tse di siameng mo mmung gape go thusa ka go lwantshana le di-bacteria le fungi mo mmung gore mmu o kgone go nna le dikotla go kgone go kgone go mela maungo sentle.

Dithoro tse ke di itseng ke bali, oats-u le dinawa.

Dilo tse di tshwanetseng gore o di itse pele o ka jala rooibos ke go itse gore a mmu o o tlo jalang ko one a o siametse go jala rooibos-e na gape le seemo sa boemo ba legodimo ba sebaka se o jalang ko sone se siametse go jala rooibos-e na.

Dilo tse rooibos-e e nang le tsona tse di rekisiwang di ka tshwana le dilo tsa tlhokomelo ya letlalo, di ka tshwana le ditlaleletsi, di ka tshwana le teye ke tsone tse di rekisiwang tse di ka diriwang ka rooibos.

Rooibos e ka dirisiwa go dira tee le dino tse dingwe, e ka dirisiwa go dira di ditlaleletsi, e ka dirisiwa ya tsenyiwa mo dilong tse di ntlafatsang letlalo.

Go ka diriwa dino tse batho ba ba ikwetlisang ba ka imaatlafatsa ka tsona, go ka diriwa tee e e neelang mmele maatla, go ka diriwa dino tse di neelang mmele maatla, go ka diriwa le merogo e e gatseditsweng.

Nka reka spinach-e gore ke tle ke kgone go se apeya, nka reka khabitšhe ke kgone go dira salad-e, nka reka lettuce gore ke kgone go dira salad-e ebile gape ke merogo e ke e ratang tota.

Kgolo ya technology e thusitse balemi ka tsa temothuo ka dilo tse di mabapi le go kgobokeletso ya tshedimosetso ka dilo tse di tshwanang le didiriswa tsa go jala jaaka dilo tsa go nosetsa jaaka di-drone jaaka dilo tsa go bolaya ditshoswane tse di jang dijalo.

Maemo a bosa a a farologaneng le mafelo a a farologaneng a ama maungo ka tsela ya gore maungo a mangwe a gola sentle mo maemong a bosa a a futhumetseng ka nako tse dingwe maungo a mangwe a gola sentle mo maemong a a futhumetseng.

Maungo a na le seabe mo boitekanelong jwa motho ka go neela ka dikotla tse di jaaka di vitamin-e, di-protein-e tse dingwe di fana ka maatla mo mmeleng wa motho.

Maungo a na le seabe mo tshegetsong ya ikonomi ka go tlhola ditiro gape a kgona go tshegetsa ikonomi ka gore maungo a kgona go romelwa ko mafatsheng a kwa ntle go dira madi.

Merogo e na le seabe mo boitekanelong jwa motho ka go kgona gore e tsenya dikotla mo mmeleng wa motho ka go dira dino ka merogo, ka go dira le ditlaleletsi ka merogo tse di ka kgonang gore di tsenye boitekanelo mo mmeleng wa motho.

Merogo e sologela botsogo jwa rona ka go re neela matla le ka go neela ka dikotla tse di lwantshanang le malwetsi mo mmeleng wa motho.

Batho ba bangwe ba rata gonwa rooibos ka ntlha ya gore ga ena caffeine ebile e kgona le go dira gore mmele o iketle o kgone go bona boroko bosigo.